Ngamafutshane ndingathi imidlalo yandixhasa ekwakheni isiseko esiqinileyo sezakhono, afana nokusebenzisana, ulawulo, ukumelana nobunzima, ubunkokheli kunye nokuxazulula iingxaki. Izakhono zaqhubekeka nokundixhasa ekukhuleni kwam kobom, kobuqu kunye nobuchwepheshe.

Ndingakhe ndithi gqabagqaba ngezi zimbalwa, ukuba ngumphembeleli, ukuzama ngalo lonke ixesha ubonakala ugqibele kwi-intanethi, nokuzama ukuhlangabezana nolindelo lwabalandeli. Loo nto inokubangela uxinzelelo, ukuxhalaba, ukudakumba kunye nokungazithembi, okunye ndingathi ukulahlekelwa yemfihlo. Abantu abadumileyo kwi-intanethi badla ngokwabelana ngobomi babo babucala, ukuze bahlale benomdla abantu, nto leyo enobangela ukuba abantu bangene ebomini babo ngendlela engalunganga kwaye enokuba yingozi. Okokugqibela, ndingathi imarike yee-influencer apha phambeleni, inzima kakhulu kwaye izinto zitshintsha ngokukhawuleza, nto leyo ethetha ukuba udumo nemali zinganyamalala ngokukhawuleza.

Into endiyithandayo kukuphulula abantu umzimba, nokubalungisa ubuso. Ndicinga into yokuba abantu abaninzi bafuna iinkonzo zokuphumla okanye babonakale kakuhle, ngakumbi kwiziganeko ezifana nemitshato, imibhiyozo kunye neentlanganiso. Ke ngoko njengoba ndinazo ezi zakhono, ndingayenza loo nto ibe lishishini. Ukuziphuhlisa ndingafunda banzi ngobuchule. Ndiqalise ukuxhoma amaphepha kumakhasi onxibelelwano ukubonisa umsebenzi wam. Ndicele ingxelo kwaye ndibe nomonde njengoko ishishini likhula.

Amathuba amaninzi avuleleka kwiindawo zokuhlala kunye nezokhenketho, ezokutya, ukhuseleko kunye nokulawula abantu. Ezothutho kunye nokulungiselela imithombo yeendaba nonxibelelwano, imicimbi kunye namaziko ezemidlalo, iintengiso kunye neemveliso, impilo kunye noncedo olukhawulezileyo, ubuxhakaxhaka kunye nobuchwepheshe.

Mhlobo wam, gxila kumxholo ocacileyo, umzekelo ukuba uthetha ngobuhle, ugxile ebuhleni okanye kumzimba, uhambo, ubuchwepeshe okanye ugxininiso. Iimveliso zithanda abantu abanenkcazelo ecacileyo, kunye nesixhobo sabalandeli. Okunye ndingathi phucula umgangatho, sebenzisa ukukhanya okuhle, imifanekiso okanye iividiyo ezicacileyo kunye nemiyalezo ebhalwe kakuhle. Loo nto ibona, ibonisa ukuba unobudlelwane nabalandeli bakho, kwaye yenza ukuba ufumane intlawulo ebhetele.

Ezemidlalo ziyakwazi ukwakha abantu, kwaye zonyuse ubuhlobo obungcono kuba zifundisa abantu ukusebenza kunye, ukunxibelelana nokuxhasana. Xa abantu bedlala kunye, akukhathaliseki ukuba balwela injongo enye na, okanye bajongene nomngeni, baye bafunde ukuthembana, ukuhloniphana nokwakha ubuhlobo obuqinileyo, obuhlala ixesha elide.

Ndiyathanda ukufunda, ukwenza abantu bahle kunye nokunika okanye ukuphulula abantu. Ndiyathanda ukufunda kuba indisa kwiindawo ezintsha kwaye indifundisa izinto ezintsha. Ndiyayonwabela ukwenza abantu ubuso, kuba indinika ithuba lokuyila ngokuziveza. Ndiyathanda ukuphulula abantu kuba kundenza, kwenza abanye abantu ukuba baphumle kamnandi kwaye nam ndiziva ndizolile. Ndiye ndichithe malunga neeyure ezilishumi ukuya kwelishumi elinesibini ngeveki.

Ewe, kuzawumnceda kakhulu ukuba aphucule indlela athetha ngayo nabanye. Kwiqela lemidlalo wonke umntu usebenza kwinjongo enye, ukufumana amanqaku, ukuphumelela umdlalo okanye ukuphucula njengamaqela. Oku kuzawunika umntwana wam izizathu zendalo zokuthetha namanye amalungu eqela, nokuba uthule kakhulu ngokuqhelekileyo.